Uhulumeni nama-NGO, angayisekela imitholampilo ngokuthi alethe imishwanguzo efanale emaklinikhi, emitholampilo kabili enyangeni, nanokuthi abantu bangawasweli, amaphilisi nemithi.

Ngingaxhumana nomfundi wesikole, ngokuthi ngicele imininingwane yakhe uma kuwukuthi uyayazi imininingwane yabazali, njengezinamba zocingo. Okanye ngibheke phansi emabhukwini, ngoba ngenkathi umfundi efike ezobhalisa, umzali lo osuke ezombhalisa uyayibhala indlela angatholakala kuzona. Okanye ngicele uthisha onemoto, uma ngenayo, ukuthi ngicela angihambisele umfundi ekhaya kubo.

UThabo ngenkathi esalindele imiphumela yokuhlolwa, kumele azisebenzise izinto zokusiza amasosha emzimbeni abephezulu, egcine inhlanzeko, engahlangani nabantu, ngoba akazazi noma unayo yini i-COVID-19 noma akanayo. Kumele ehlale egumbini lakhe yedwa, ukuze engeke ayisabalalise uma imiphumela ibuya ithi unayo.

Ngingamusiza ngokuthi ngimnike ezinye izindlela zokuthi izidakamizwa singayivikela kanjani ukuthi zingasetshenziswa emphakathini, njengokuthi kuvalwe izindawo ezidayisa izidakamizwa njengamajoyinti, izipoti, nabantu abadayisayo, singabavumeli ukuthi badayise.

Ngingawaluleka ngokuthi umuntu uma enombono, akulethe la azodingidwa ndawonye.

Ama-agency okuvikela izimo eziphuthumayo, asebenza ngokuthi emgaqweni abekhona, njengamaphoyisa omgwaqo ezindaweni eziphithizelayo, njengazesemadolobheni, akwazi ukulawula izimoto, nokubheka izingozi. Nanokuthi uma ingozi iyenzekile, ibona bokuqala abe-EMS abafikayo, ukuze bezosiza kuleyondawo yesigameko, ekusuke kwenzeke kuyona ingozi.

Isicishamlilo kusizo oluphuthumayo singalekelela ngokuthi, uma kwenzeke, mhlampe endaweni ethile kunomlilo, fune sisheshe sifike. Hhayi ukuthi izicishamlilo zithathe isikhathi , mhlampe kuze kushone abantu. Isicishamlilo, njengabantu bosizo oluphuthumayo, kumele kube yibona abantu bokuqala abafika kuleso sigameko ekusuke kunomlilo khona.

Imfundo yezempilo ingafakwa ngokuthi, ifakwe kwizinkundla zokuxhumana, ukuthi umuntu uma esenkingeni umsiza kanjani. Kube khona amaphepha anamathiselwayo, ashoyo ukuthi umuntu uma esenkingeni kumele umsize kanjani. Nanokuthi usizo oluphuthumayo, uma udinga lona, kumele uthinte yiphi inombolo.

Akesithi ngiyafonelwa nje ngiyisicishamlilo, angikho kuleyo ndawo, noma ngikudana, noma sisasiza kwenye indawo. Ngingalekelela ngokuthi ngibanike izindlela zokuthi bangakwazi ukuwugwema kanjani lowo mlilo, noma bawunqande, njengokuthi, mhlampe uma kusha indlu, abazame ukufaka ipayipi bacishe ngalo.

Usizo lokuqala kumfundi wesikole, ngingalunika ngokuthi akesithi umfundi ulimele kudlalwa ibhola, ezikoleni abakhona amabhandishi nemithi. Ngingamsiza ngokuthi ngimgeze igazi, ngivale la kuleso silonda asuke elimele kusona, ngimphuzise imithi, noma amaphilisi ezinhlungu.

UThabo kungadingeka aphuthume emtholampilo ayobheka ukuthi ngabe unayo yini i-COVID-19.

Ngingakha, ngingabhala emaphepheni, ngibhale nakwiy'nkundla zokuxhumana ukuthi uma uyisicishamlilo ulwenza udlala yiphi indima, nanokuthi uma udinga usizo oluphuthumayo, kumele ushayele yiphi inamba, nanezindlela zokuxwayisa abantu ukuze bagweme imililo emakhaya, nangobungozi bomlilo.

Imitholampilo ingasiza imitholampilo ingazisekela iziguli ngokuthi izinike imithi uma zigula, umuntu ogula kakhulu angawumi ulayini, adluliselwe phambili, nanokuthi uma beyahluleka emtholampilo kumele bamdlulisele kwisibhedlela, ngoba esibhedlela kunodokotela.

Imfundo yosizo lokuqala ezikoleni isiza ngokuthi abafundi bayatshelwa ngenhlanzeko, bachazelwe ngobungozi nezinto okungamele bazenze esikoleni, nanokuthi kumele bangazisebenzisi izinto eziwubungozi ukuze bezohlezi bevilelekile, nanokuthi usizo lokuqala esikoleni lisize ngokuthi uma umfundi elimele usheshe aluthole usizo, mhlampe uma kusalindwe umzali, okanye engakaphuthunyiswa emtholampilo, noma esibhedlela.

Amabhizinisi angathuthukisa ngokuthi akhe imishini le, phecelezi ama-lift, ukuze nabantu abakhubazekile bezokwazi ukuya, noma ngabe kunezitebhiso kuloyo makhemesi, nanokuthi amakhemesi bangawakhi ezindaweni ezinezitebhiso, fune abe ephansi.

Izikole zingafundisa abafundi ukuthi ngezempilo. Bangaba namaqembu, ama-organisation abachazele abafundi, nanokuthi kube nabafundi abaqokwayo abazokwazi ukuletha usizo kuluqala kwabanye, abanye abafundi.

Ngabhekana nokuthi umlilo uyangihaxa, amehlo ayacimeza ngenxa yentuthu eyayikhona, kodwa ngakwazi ukuthatha izinto zokucima umlilo, phecelezi ama-fire extinguishers, namapayipi amanzi sakwazi ukuwunqoba umlili wagcina ucimile, yize izifuba zasezibuhlungu, namehlo engasaboni kahle ngenxa yomusi.

Akumele udle ukudla okunamafutha kakhulu, noma ukudla okunoshukela. Kumele udle ukudla okunempilo, njengezithelo.

Umphakathi unganciphisa ukucwasana emiphakathini ngenxa yokuthi uhambe uhambela emiphakathini eyahlukahlukene, uyala abantu, nanokuthi bazivikele kanjani, nanokuthi umuntu onesifo sesandulela ngculaza akumele acwaswe, kodwa kumele bamvikele, bamnike ilungelo lakhe.

Ukushiswa kwamakhambi endabuko kwizifo zokuphefumula, akaphumelelanga ngoba uma une-COVID-19, kwakumele uphuthume emtholampilo, kube ibona abakunika usizo oluphuthumayo.

Yingoba abantu kumele bavikeleke, babe bafundiswe ngezindlela zokuzivikela uma beya ocansini, noma bethinta omunye umuntu ukuthi kumele basebenzise amagilavuzi uma besiza umuntu, njengomuntu olimele, nanokuthi uma usunayo ingculaza, kumele uye emtholampilo, uyolanda imishwanguzo yakho.